Ha ke ikutlwe ke phuthulohile hobane ke tshaba hore re ka nna ra kena kotsing kapa ho ka nna ho a ba le e mong ya rona ya ka lemala ka lebaka la lebelo le tekesi e tloha e tsamaya ka yona. Sena ha se thabise le ka le ha nyane.

Ke ikutlwa ke kgotsofetse haholo ho namela bese e ne ke nametse ka jeno. Haebane hoya ka nna, nka nka namela yona matsatsi ohle, ha ke ha ke ya maetong a malelele. Hobane ho monate. Ke nwele teye, ka shebella television, ka tsoha ka robala hantle. Ho sena motho ya ntudisang hampe, kapa ya ya mpuisang hampe, ho kapa ya nku nkutswetsang dintho. Hohle ho tsamaya ka tsela e hantle hwa nthabisa hona.

Tieho ya thepa e tswang mose ho mawatle ka sekepe e ka bakwa ke maemo a lehodimo, tjloho ya boemakepe, tlhaloso ya thepa. Kemiso ya ho romella e fetoha e fetoha e fetohe.

Dumelang, ke na bothata mabapi le mokganni wa rona wa bese e tswang Johannesburg e tlang mona Polokwane. Ha ka re dumela hore re reke dijo, ebile ha batla ho ema hore re sebedise dintlwana. Ebile ha re bua le yena ha re arabe o bulela wireless. Sena ha se a ba hantle ho batsofe le bana. Re kopa le lokiseng boitshwaro bona.

Nkeke ka batla ho e palama ka lebaka la hore tekesi ena ha e mo e mong a hore e ka tsamaya ditseleng. E ka baka hore ho be le dikotsi kapa e mong wa e mong ya palameng tekesing a lemale.

Ba se koloi sa sephethephethe ba ile ba re emisa ka lebaka la hore kolotsana ya rona e ne e tletse merwalo. Ba ne ba sa tshepe hore ke diaparo fela, empa bane ba ne ba nahana hore ho ka ba le dithethefatsi.

Ausi ka jeno ha hona bese e yang Mpumalang. Dibese di tlo qala hantle hosane. Ho na le bese ya hoseng ka hora ya bosupa, ho na le bese ya motshehare le bese ya bosiu. Wena ticket ya hao e bontsha hore o tla ba beseng e ya hoseng ya hora ya bosupa.

Ho qala bophelo bo botjha ba ho wa sokudisa. O tshwantse o tlwaele batho ba moo ebile le hore ba phela jwang. Ke ile ka shebana le bothata ba hore ha ke kgone ho bua puisano e ba e buang, nna ke tlwaetse hore ke bua puo ya Seswati ha ke kwa Mpumalang. Empa ke ile ka tshwanetse ke tlwaele ho ithuta ke ke ile ka tlwaelo ke ithute Setswana. Ke ithutile ka ke lekile ka tsela tsohle. Empa hanyane hanyane ke a ke a ke a itshwara hanyane le hanyane. Empa ke tla leka tsela tse ding hore ke ithute ka matha, le ho hong ho hore batho ha ke so batlwaele hore nka kopa dintho kapa nka ba botsa dipotso. Empa moahisani wa ka wa kgona ho buiseha, wa buiseha le yena wa mpuisa re hantle. Empa ke tla tswa ho tla ntsha ya nako hore ke kgone ho ho mo kopa dintho.

Bakganni ba Bolt kapa Uber ba ka bokana ka holong ya setjhaba kapa lebenkeleng le tsebahalang. E ho e le hore ho be bonolo ba kgone ho fumaneha ebile batsofe ba tle ba kgone ho palama dikoloi tsa bona ntle le ho sokola founung e ya bona ho etsa kopo.

Ho ka etswa ditshebediso tsa tshireletso, di-cheque tsa maraorao, dikarolong tsa tshireletso ya app, ditshireletso ya tshireletso etse ya insurance. Nna ke ikutlwa ke tshaba hobane ka ka lebaka lebaka la dintho di utlwang ha ho nametse koloi tsa e-hailing.

Ntho ya ho qala ke e etsang ke ho ke ke eletse sepolesa. Ha ke fetsa ke dule ke thobile matshwafo. Ke qobe ho kopanela, ke thehe sebaka.

Ee, ba na le yona ho tle ba bone maphelo a fapafapaneng a batho ba dulang ditoropong le mahaeng. Ebile le hore ke eng se ba thabisang le ha ba dula make makeisheneng a jwalo. Ebile le tsela tseo ba dulang ba ba dulang ka teng ebile le hore ke eng se.